Izitimela izona okwamanje ezisahamba phambili ngokwamaxabiso aphansi kakhulu.

Ngingakhetha ukuthi ukuthutha impahla ngojantshi kunezinye izindlela mina ngoba iyona indlela engiyibona i-right futhi iyonga kakhulu.

Mina ngokubona kwami izithuthi zesonto.

Ukwenza ukuthi izitimela zihambe ngesikhathi ngaso sonke isikhathi futhi abantu baphephile ngaso sonke isikhathi.

Amabhasi awumkhakha omuhle futhi osiza abantu koda-ke ixabiso lawo lihamba nokukhuphuka njalonjalo, koda esingakufunda kukho konke lokhu ukuthi isikhathi siyahamba izinto ziyashintsha.

Ezokuthutha zomphakathi zingandiswa ngokuthi kuvunyelwe abantu ukuthi bakwazi ukungena kule mboni, abanamandla bakwazi ukusiza umphakathi ngokuthi bakwazi ukuthenga izimoto ezizothutha umphakathi bakhokhelwe, bathole inzuzo ngalokho.

Ukuthi ngibhalele umbhalo inkampani le engizobe ngiyigibelile yendiza thizeni ngibachazele ukuthi ngilahlekelwe kanjani umuthwalo wami.

Uma kungase kuqedwe izindleko zomgwaqo zamaloli athwala impahla kungaba kubi kakhulu lokho ngoba abantu bangalahlekelwa imisebenzi, koda futhi nemigwaqo engaba-right uma ungase kuqedwe konke lokhu.

Kubalulekile ukuthi bafake izindawo zokukhuphukisa abantu abahamba ngezihlalo zokuqhutshwa kulaba abadala.

Kwizithuthi zesonto kuyakhokhwa, kwizithuthi zenkonzo akukhokhwa.

Izithuthi zesonto ziyabakhokhisa futhi zigcwala abantu noma abakanjani koda kulezi zokuthutha umphakathi kubantu abadala izona ezi-right kakhulu for bona ngoba zisesimweni esi-right, abakhiphi mali ngoba zisuke zivolontiya.

Izikhathi zokuhamba kwamabhasi zehlukahlukene kuya ngawe uwumuntu ukuthi yena usikala kanjani isikhathi sakhe.

Zifinyelela ngesikhathi ekufanele ezitobhini futhi kuyinto enhle kakhulu angikhalazi ngalutho.

Kukhona nemboni yamatekisi, imboni yama-Uber, imboni ya-Bolt seziningi kakhulu izinto manje ezikwenza ufike ngesikhathi lapha ofisa ukufika khona.

Mina ukubona kwami kumele kutshwalwe ezinye zezimali ezinkulu ukuze konke kuyohlezi kuhamba kahle nabantu bangayisweli into yokuhamba.

Mina ngicabanga ukuthi isivivini sihlala siyisici esibaluleke kakhulu.

Indima enkulu kakhulu ngoba bayayidinga kakhulu emiphakathini yethu.

Ukuthi lihlangane likhulume ngezinkinga ezincane esibhekana nazo emphakathini bakwazi ukuzidlulisela phambili.

Odiliyava abakwazi ukuphatha kahle abantu abadala nangendlela, abanaso isineke sabo.

Izindleko ukuthi zihamba kakhulu nokugqagqana kwemizi zihamba ziqoqa abantu abadala.

Ukubuyela emumva ukuyolungisa leso simo akukho okunye ongakwenza.

Mina ngokubona kwami ziyathuthuka futhi kakhulu.

Bangiphatha kabuhlungu abantu abakunjalo ngoba bafaka izimpilo zabantu abaningi encupheni kungonakala kakhulu.

Izinzuzo ukusiza imphakathi nemindeni yabo lapho abanalezo zifo abadala.

Angikaze ngibhekane nalezo zimo.

Ukuthi izinto ezinkulu zihlale zodwa, izinto eziphehlekayo zihlale zodwa futhi zibhalwe amagama akho nenamba yakho ukuze uma ziduka bakwazi ukuthola abazitholayo.

Iwona engiwabona ephephile for abantu abadala akukho okunye engingakusho ngalokhu.

Bathinteka kakhulu osomabhizinisi abancane ngoba abakabi nayo inzuzo enkulu okuqhathaniswa nezinkampani ezinkulu.